Nna bolo ha ke shebella ke shebella ha metswalleng kapa tulong e nngwe. Hobane nke ke ka e shebella le bona ka tlung. Re shebeletse dihlopha tse pedi tse arohanyeng ba lelapa hobane o tlo tlosa modumo le lerata. Ha ke re re shebeletse ho ba nka thatohatsi ya ka ya sehlopha seo ya kenya ntlha. Ha ke ke ha sa wa monate ka lebaka la hore la bolo jwale, empa ke be ke shebelle metswalle. Kapa ke shebelle le le metswalle eo re shebe re bapalang re ratang sehlopha se se le seng sa bolo hore se ke ra ba le mathata a o se re a qabane.

Motho ya sa bapaleng papadi ya bolo o mbona hore ha re shebelletse bolo, kelello ha e tloha e sa le yo, moo kapa ha rate ntho e re shebelletseng. Ha e thabele, empa ya a bapalang bolo kapa a bapalang papadi eo wa e thabela re no re shebeletse wa e thabela re be re bue ka yona. Re bue ho etsahalang empa ya e sa bapaleng ha bone hantle hore ho etsahalang ya wa tenehelwa ke ntho e re shebeletseng haholoholo, ho shebella bolo le motho a e tsebang ho monate.

Ke la ha ke le titjhere ka le leng la matsatsi sekolong sa ka, bana ba bapala bolo ba ska utlwana hantle. Hoba o mong o raile o mong, hwa ba ntwa e kgolo, le ba shebelli ba lwana le ba babapadi ba sehlopha se seng. Ha o sa utlwane. Ke la ka ba bitsetsa ofising dihlopha tseo tse pedi. Ke batla ho tseba hore ho etsahetseng taba ya lokiswa. Ho bontsha hore bolo o etseditswe hore re hlakaneng re le batho kaofela. Re fapane ho be monate, re dutse re shebelletse bolo.

Ha nka qala gym-i ya ka. Nka sheba tulo e ke dulang ho yona hore batho ba bakae ba ba ratang ho gym-a ba ntlafatse mmele wa bona. Ka kgwedi nka ba patadisa bonyane ba tjhelete e ekabang two fifty two dikete tse pedi le le mashome a mahlano. Ba sa kgone ho patala ka ka kgwedi nka letsatsi nkare ho bona ba patale ten ranta kapa leshome la diranta ka letsatsi le letsatsi hore ba kgone ho gym-a bonyane boo ba tjhelete.

Hangata hangata ho batla mokwetlisi o wa matitjhere, e be motho a ratang dipapadi. Kapa e be motho ya ratang ho ho thusa bana kapo ho sebetsa le ka bana. Mokwetlisi wa mosadi o na le nako kaofela ho thusa bana. Ha ikwetlisa ebile ha ba phakisi ba tenehe. Ba na le nako, ba o fa monyetla o bue le bona ba bontshe hore keng moo hlolehang teng kae ka jwang. Bakwetlisi ba basadi ba ba ba hantle haholo.

Ntho ena ya di-smart phone matsatsing ana, e kotsi haholo. Hobane o ka thola re dutse re le bararo empa re sa buisane. O mong le o mong a shebile founu ya hae. Re qetella re fedile nako e kabang dihora tse hlano. O mong le o mong a ntsa tsheha founu ya hae, re sa buisane. Difounu tsena di re nkela nako ya rona ya hore re le batho re hlakaneng, re bue mmoho empa sa hae sa le, jwalo matsatsing ana. Moo o mong le mong ha a tshwere founu ya hae. O sheba phone ya hae. Ha re sa bua ka tse itseng jwang. Re bone maikutlo a rona hore mang ha shap ha hantle. Empa di-smartphone ke tsona tse tsamayang pele tsa rona, ke tsona tse re di shebileng haholo matsatsing ana.

Mefutafuta e e fapaneng ya dipapadi e thusa hore o mong le mong o kgona ho thola hore ke efe papadi a e ratang. Eseng re bapale papadi e le nngwe hobane ba bang ba nkela hole, ba tlwaele papadi eo kapa ba e rate. Jwale ho wa thusa hore ho be le dipapadi tse fapaneng. Motho a ntsa di leka leka a ba a thole eo a e ratang, a ba a e be yona papadi a nkelang ka pelong. E be papadi eo a e utlwisisang, a e ratang.